I-inshorensi yobomi luhlobo oluthile lwepolisi olubonelela ngokhuseleko lwemali xa umninipolisi ethe wasweleka aze ke ngoku lowo uyi-beneficiary ayokwenza ibango ukuze ke ngoku kufumaneke imali eza kuhlawulela umngcwabo.

Le bhanki ye-app iyakunceda ukuba ukwazi ukuthumelela imali kwizihlobo zakho ungakhange usokole. Uyakwazi ukuthumelela imali kwiinkampani ezithile usebenzisa le bank app, kananjalo uyakwazi nokuthenga i-airtime xa ufuna ukuthenga i-airtime ungakhange uye evenkileni uye kuyithenga.

Into endiyithandayo ngebhanka yam ndiyakwazi ukuthenga i-airtime nedatha, ndiyakwazi ukuthumela imali ndingakhange ndisokole ndiyakwazi nokufumana imali ngaphandle kokusokola ibe ithunyelwa kum.

Ndingamcebisa mna ukuba aqinisekise into okubana unaso isiqinisekiso sendawo yokuhlala kwanokuba aqiniseke into okokubana uvula i-bank account kwibhanki esemthethweni. Kwaye aqinisekise into yokokubana akube eyivulile i-bank account leyo aqinisekise ukuba ihlala inemali eyigcinileyo ngaphakathi ayigcina kuyo.

Kuza kuba ngcono le mali ndiyiboleke ebhankini endaweni yokuba ndiyiboleke kulaa mama ngoba ndiyaqonda ukuba lo mama akazuba nayo le mali ngokuba yimali enkulu. Ngoko ke iimali ezinkulu zifumaneka ebhankini, yibhanki enokukwazi ukubolekisa ngemali ezinkulu ize itsale ezo zezavenge izitsalayo ngenyanga.

I-UIF iyamnceda umphangeli xa ephelelwe ngumsebenzi lowo aze ahambe ayokufaka ibango lemali ye-UIF ukuze imncede ngeli xesha ephelelwe ngumsebenzi.

Okungalunganga kwixesha lokulinda loomasingcwabane kuba kaloku masithi umzekelo kuthiwa ixesha lakho lokulinda ziinyanga ezintandathu, uyaqhubekeka uyabhatala kwinyanga yokuqala kwenzeke into yokubana kubekho ke ngoku eso sehlo sokufa kwinyanga yesibini okanye yesithathu okanye yesine okanye yesihlanu. Awuzukwazi uyifumana ke ngoku intlawulo yokungcwaba kuba kaloku isehlo siye safika lingekapheli ixesha lokulinda ibe imali ubuyibhatala rhoqo ngenyanga. Nako nje okungalunganga kwexesha lokulinda koomasingcwabane.

Into endinomcebisa yona xa ngaba eyokufaka isicelo sekhadi lekhredithi ebhankini kukuba athi akulifumana elo khadi alisebenzise ngobulumko, angazifaki ematyaleni angazukwazi ukumelana nawo ngoba kaloku loo nto leyo ingalichaphaza elibi ebomini bakhe.

Ukufumana ikhadi lekhredithi kuye kuncede kakhulu xa umntu engekabi nayo imali yokuthenga loo nto ayifunayo ngelo xesha azi ke ngoku agqibe kwelokuba afumane ikhadi lekhredithi ukuze ke afumane ezo zinto zingxamisekileyo aze azibhatale xa ngaba enayo imali yokubhatala.

Le nto iye ndenze ndive kabuhlungu kakhulu ngoba kaloku akho themba lokuba ndizawukwazi ke ngoku ukufumana loo nto ndiyifunayo ngelo xesha ukuze ndiphinde kubo ndiyibhatale xa ndinayo imali. Loo nto ke iyawuthetha into okokubana funeka ndiyolungisa i-credit score yam ukuze isicelo sam samkeleke ebhankini.

Izinto ke kuza kudingeka ukuba uziphathe xa uye ukuvula i-bank account entsha eMzantsi Afrika kufuneka uqinisekise ukuba uphatha isazisi sakho okanye ikopi yesazisi sakho, isiqinisekiso sendawo yokuhlala, uqiniseke ukuba ikhona imali oyiphetheyo oza kuyifaka ukuze ugcine loo akhawunti yakho uyivulileyo.

Izizathu ezenza ukuba abantu badinge ikhadi ledebhithi kukuba kaloku eli khadi liyabanceda ukuba bangaphathi imali esandleni xa bethenga izinto ukuze bakhuseleke kulwaphulo mthetho. Liyabanceda ke ukuba bakwazi ukuthenga izinto ezikude kubo besebenzisa ikhadi ledebhithi nokuhlawulela iinkonzo ezithile besebenzisa eli khadi ledebhithi.